Molweni, Nokwanda, ndiyathemba uphilile. Nokwanda, ndinengxaki apha iihagu zakho xana uphangele ziye zingene kwam zidakise. Andifuni uba ngathi ndingumntu orongo ngoba qho xa uphangele iihagu zakho awuzivaleli. Ngenye imini ndafika kwam eyadini kumdaka, kwakunzima nongena ngoba iyadi yam yadakiswe yonke ziihagu zakho. Ndiyakucela, Nokwanda, ngenye imini xana uphangela utixe igeyithi yakho ngoba iihagu zakho xana ungazivaleliyo ziye zize apha kum endlini zidakise iyadi. Kwaye iihagu zakho xana zidakisa iyadi yam, laa nto ziyidakisa ngayo iye icholwe ngabezukulwana bam. Ndiyakucela, Nokwanda, qho xa uphangela khumbula uvala igeyithi ngoba iihagu zakho zenza kakhulu.

Imivuzo efunyanwa ngabasebenzi basezifama ifanele ibe phantsi kuba uninzi lwabo alunamfundo esesikweni kwezolimo. Ewe, kunyanzelekile imivuzo yabantu abaphangela ezifama ibe ngaphantsi ngoba abanamfundo esesikweni kwezolimo, abanye babo bancamele apha kwiinto zolimo ngoba akukho mntu uza baqashe akukho mntu unemisebenzi yabo. Ngoba imisebenzi emininzi namhlanje ifuna abantu abanezatifikhethi kuze bazosebenza kakuhle kulo msebenzi. Wonke umntu olapha efama akanawo akanaso esinye isifundo esingaphaya. Wonke umntu uphangela apha kunyanzelekile abhatalwe kancinci ngoba yimali ebafaneleyo leyana. Ayikho enye imali ebafaneleyo ngaphandle kwalena sibabhatala yona ngeli thuba.

Into endinoyenza kwithuba elinje kukuthengisa ispinatshi ndisithengisele abamelwane bam ngoba kaloku iyawube sikhulu kakhulu ngoba andinokwazi usitya ndodwa. Into endinoyenza kusithengisa ndisithengisele abamelwane bam okanye ndisobe, ndisobele abantu abahlala apha kum endlini okanye abahlala phaa kum eyadini okanye ndisobele abantu abangaphandle kwam, abantu basekhaya okanye ke ndithengise nalapha elalini ndizenzele imali encinci.

Ukufundisa indlela zokukhangela okanye zokuzingela nokutya izityalo zasendle kwiindawo zasedolophini kunganceda abahlali basedolophini bandise imithombo yabo yokutya. Ndisitsho nje ukubana sifundisa abantu esihlala nabo kwalapha ekuhlaleni ukubana izinto zityalwa njani okanye iinto ezifana nemithi okanye ingca zingasisebenzela njani ekulungiseni iinto ezifana nezilonda okanye idayibhethisi, okanye usifiso seshukela. Iinto ezifana nezi ke zinganceda kakhulu zize nento yokuthi singayi koogqirha babelungu sivele sityale ezo nto sisityalayo ukwenzela sizolunga.

Ezinye zezizathu ezibangela abafundi bangathandi ukufunda ngezolimo yinto yobana abafundi baye bathande uyijonga ngendlela erongo into yezolimo, ngoba kaloku bacinga into ukuthi akuho mntu unoze enze imali esenza iinto zolimo. Okwesibini abafundi abayithatheli ntweni into yezolimo ngenxa yento yobana bayabona abantu apha elalini okanye kwezo ndawo bahlala kuzo into ukuthi abayi ndawo okanye mhlawumbi abenzi into zinkulu ezisebenzela mali ininzi. Okwesithathu, eyezinye zezizathu zokuthi abafundi bengakuthandi ukufunda ngezolimo kungenzeka abanalwazi oluninzi ngezolimo ngoko ke loyo ngumgama ovele ungabaniki mdla ngokuthi bafunde ngawo.

Ezinye zizinto ekunokwenzeka iinkomo zithetha ngazo xana zizincokolela, ziinto zokuthi mhlawumbi umntu lona uzithengileyo iinkomo wayecinga ntoni ngelaa thuba wayezithenga. Okanye zicinga into ukuthi eyi, lo mzi sikuwo ngoku ayinguwanga umzi orayithi. Okanye kungenzeka zicinga into ukuthi, yeyi, thina sizawutyiwa apha. Okanye sizawutyiwa sibe zizinto zomcimbi ngoba ziinto ezifana zenzeke ezo xana kukho imicimbi, iinkomo ziyabulawa. Okwenzeka zicinga into yokuthi azikho endlini erayithi.

Kona kona ukunika iihagu ukutya okusekundala okanye ukutya okungekho semgangathweni obulungileyo ayonto ilungileyo. Kodwa ke iihagu zona akufuneka zityile.

Ezinye zeendlela umfuyi weebhokhwe angazikhusela ngazo iimfuyo zakhe kumakhelwane, angazigcina zihleli eyadini okanye abe nepotyi encinci okanye indlu apho iibhokhwe zakho zizawugcinwa khona kwenzela xa zinethuba lokuxhuma okanye ziphume zingakwazi ukuphuma. Nalapho uba ungumntu oneyadi uyakhe iyadi yakho ibe ngangedonga elide ukwenzela iibhokhwe zingaxhumi.

Zininzi kakhulu ke izityalo eziqhuba ngcono ngamaxesha omileyo. Umzekelo, ityukhamba ityukhamba ke yinto esifana siyisebenzise gqithi xana sisenza ii-fruit salad okanye sisitya isonka. Yinto esifana siyifake esonkeni. Enye ke yezonto yi-watermelon. I-watermelon ikhula kakuhle gqithi ngamaxesha omileyo, nee-blueberries. Uba blue berries siyazazi nazo sikhe sizisebenzise xana sisitya isidlo sasekuseni, ngesilungu kuthiwa yi-breakfast. Ezinye ke zeento ezikhula kakuhle ngamaxesha omileyo zii-raspberries. Zininzi ke kakhulu ke nezinye, uba ke uyawujonga ezinye ke zezinto eziye zikhule ngamaxesha omileyo ngumbona. Umbona ukukhula kakuhle kakhulu ngexesha elomileyo.

Ezinye zezinto mhlawumbi iminqathe ibinozithetha kwikhaphetshu ziinto ezifana nokuthi mhlawumbi namhlanje sizawutyiwa okanye mhlawumbi namhlanje siza kwenziwa idinara. Ngoba kaloku uyawukhumbula abantu abatyalayo okanye abatyala izilimi ezifana neminqathe okanye amakhaphetshu ngabantu abadala. Uyawukhumbula ke ekudaleni kwamaxesha abantu abaninzi ke babe zithanda iikherothi kakhulu okanye iminqathe manditsho. Mhlawumbi ke ezinye zeencoko iminqathe nekhaphetshu eziye zibe nawo, ziincoko eziyeleleneyo kwiinto zokuthi, hayi, namhlanje sizawutyiwa, sizakwenza idinara.

Batshana bam, mamelani apha nimamelisise kakuhle uba nifuna usebenza ngeenkomo. Akululanga usebenza neenkomo. Ndizaninika ke mizekeliso ndithethe nani kakuhle malunga nentsebenziswano yeenkomo. Xana nisiya phayana niyosenga iinkomo, niqaphele ke usebenzisa isandla sibe sinye xana usenga ukwenzela inkomo ingazukubaleka. Okwesibini, iinkomo xana nizikawula kufuneka nihambele phambili ukwenzila zingazubethwa ngumoya. Kubalulekile ke, bafana bam, into ukuthi qho xana nihamba neenkomo nihambeni phambili ukwenzela xana nihamba zingahambeli ecaleni zona.

Ezinye zeengenelo ezinokuba khona ekufundeni ngezolimo kunokuba baphelele ekuxabiseni umsebenzi waseofisini kuphela zinto ezifana ne-community development. Umfundi ke ongekazi nto okanye osaze ngobuso ezweni xa enofunda neento ezidibene nolimo ngaphakathi anganenkcubeko afunde ngeento ezifana ne-community development. Okanye akwazi ukufihla okanye ukuprizeva i-culture yakhe okanye abe nentshiseko yokuqala mhlawumbi inkampani yakhe kunokuba ahamba ayokusebenzela omnye umntu, zininzi ke.

Izinto endinozenza ukukhuthaza ulutsha ukuba lujoyine icandelo lezolimo ndingafane ndize nee-programs ezizabafundisa ngezolimo sibapeyise besafunda into ekuthiwa ke yi-learnership program learnerships zinobanika ithuba lokuthi basebenze befunda ngexesha elinye. Ukwenzela sizokhuphisa amathuba omsebenzi ukwenzela ulutsha luthi xana lugqibile ngee-learnership lifumane umsebenzi msinya xana lugqibile nge-learnership yezolimo. Elo hlobo ke singaye siphuhlise inani lolutsha elinomdla ekufundeni ngezolimo.

Linye ke zeziphumo zemeko zemozulu ezifana nezikhukhula kuphuhliso lwezolimo eMzantsi Afrika, ziinto ezifana nokumosha. Xana ungumntu olimileyo ulime loo nto uyilimileyo, uyilime ke ngexesha lokuthi kuza izikhukhula, into oyilimileyo ingafa okanye kwenzeke ukuthi iputyakale ngoba kaloku izikhukhula ziinto eziyingozi kakhulu kwinto ezisemhlabeni. Ingqina nezindlu okanye iimoto ingakumbi izilimo. Uba ngumntu olimileyo uqaphele xana kukho izikhukhula uye ukhumbule into yokuthi kubakho umoya omkhulu kubekho imvula enkulu, kubekho izikhukhula ezingamandla. Ingqina uba ngumntu ofuyileyo imfuyo yakho engemka yonke ngoba kaloku izikhukhula ziza nomoya, ziza nomoya onamandla kakhulu nemvula enamandla kakhulu.

Ezinye ke zezinto ofuneka uziqaphele phambi kokuba ulime okanye uvune ispinatshi ziinto ke ezifana nokuthi kufuneka uqale ujonge isimo sezulu kuqala phambi kokuba wenze okanye ulime isipinatshi sakho. Kubalulekile ke nokuthi ujonge indawo ozawulimela kulo umhlaba, ujonge into ukuthi lo mhlaba wakho u-fertile na okanye womile. Ngoba indawo onokhulisela kuyo isipinatshi kakuhle ngumhlaba owomileyo. Isipinatshi sifuna umhlaba owomileyo, kungapheleli apho ke. Xana ugalela amanzi funeka uqinisekise into ukuthi umhlaba wakho ngumhlaba othambileyo kwenzela amanzi azongena kakuhle ukwenzela ispinatshi sikhule nje kakuhle ke ngokukhululeka. Enye into ke ukhumbule usoloko unkcenkceshela qho oko funeka unkcenkceshele qho kwenzela izokhula imvuno kakuhle.

Batshana bam, mandiqale ngokubulela kakhulu ngenkxaso enifuna undipha yona.

Isityalo mna endinosityala xana kunokwenzeka ukuba ndingumlimi wezityalo usuku olunye likhaphetshu ngoba kaloku ikhaphetshu yinto edingakala maxesha onke. Uba uyakhumbula ke abantu abaninzi baye ke xana mhlawumbi bepheka bepheka mhlawumbi ngeCawe okanye phakathi nje evekini soze ungakuboni ukutya okunekhaphetshu. Ikhaphetshu ke ibaluleke kakhulu ngoba iya ukuncedisa nalapha emajonini omzimba. Iyakuncedisa ukuthi uphuhlise apha ngaphakathi kuwo emzimbeni. Nalapho ke xana ndinolima ikhaphetshu ndingenza imali kakhulu ndisebenze neeshopu ezifana nooPick n Pay ooShoprite neziphi na iishop okanye ooBoxer ndibathengisele isipinatshi xana ndilima.

Xana siqokelela ulwazi ebantwini abadala malunga neento okanye iindlela zokuphatha izityalo, uye kusifundise into yokuthi izityalo neento ezityiwayo ezilinywayo ziphathwa njani xa bekutheni. So, ke, kubalulekile into ukuthi sithathe sezihluze maxesha onke xana kukho abantu abadala besixelela into yokuthi kutheni kufuneka sijonge izityalo nokubana izityalo zigadwa njani xa bekutheni. Ngoko ke, kubalulekile kakhulu.